Ukulungisa ukudla kwesintu niyiqembu kungasiza, ekokuqala ukuthi kungalisiza iqembu noma kukhona umuntu okungamsiza, mhlampe obengakwazi kangcono ukudla kwesintu sakhe, noma obengakwazi ukukulungiselela. So, lapho kungasiza ukuthi, kungasiza ukuthi khona omunye umuntu ozogcina esekwazi ukukulungiselela. Futhi uma nisebenza niyiqembu-ke kungenza ukuthi nisheshe niqede.

Ngicabanga ukuthi umdanso wesintu ubaluleke kakhulu futhi iwona osikhumbuzayo ukuthi singamaZulu sisukaphi, kakhulukazi uma sizowenza sigqoke izimvunulo zethu zesiZulu. Ziyasikhumbuza amasiko ethu nanokuthi singabaZulu sisukaphi, futhi kuyasikhumbuza nanokuthi lowo mdanso noma ukuba umZulu kuyigugu kangakanani kuthina.

Noma umbuzo ngingawuqondisisi kahle, kodwa engingakusho ukuthi, into ebaluleke kakhulu emcimbini yokuthomba kwamantombazane ukuthi, isuke isiyazi ukuthi isidlulela kwesinye isigaba, noma esiyakhula, futhi sekumele kube nendlela entsha okumele iziphathe ngayo. Futhi kuleyo mcimbi ilapho khona amantombazane esuke ekhuliswa, futhi bekuwatshela ngendlela, noma bewatshela indlela esekumele eziphathe ngayo ngoba esedlulela kwesinye isigaba.

Ngicabanga ukuthi kumele kuqhubekwe kwenziwe ngendlela amasiko noma ngendlela okwakwenziwa ngayo kusukela kudala, kungashintshwa manje ngenxa yokuthi iy'khathi sey'shintshile, kodwa kumele kuqhubeke ngamasiko noma ngesintu, kakhulukazi thina maZulu, kumele sibambelele ngendlela okwakuvela izinto zenzeka ngayo kudala.

Umcimbi obukhona bekuwumshado wesiZulu and ukusebenzisana kwabantu kube impumelelo enhle kakhulu, futhi kube yinto enhle kakhulu ngoba abantu babembisanile kusukela umcimbi uqala uze uyophetha. Ngingeke ngisho abantu kuphela nababesenzela ukudla basikhumbuza ukudla kwethu, njengesintu singamaZulu. Yindlela abantu ababeqgoke ngayo, beveza ubuZulu babo, noma bekhumbula amasiko abo, noma bebuyisela esidaleni sabo. Kwakuyinto enhle kakhulu futhi kwakukhombisa ukuthi kwakubanjiswene kahle and ingakho umcimbi waba yimpumelelo ngoba kwakubanjiswene, futhi wonke umuntu wayefuna ukukhipha unyawo.

Into yokuqala engingayenza, ukuthi ngingazama ukuthi ngithole imbangela yokuthi begcine beze bexabana. Okwesibili engabe sengiyakwenza, uma sengiyitholile imbangela, mase ngiyazama ukuthi ngikhulume nabo ngendlela yokuthi angilithathi isayidi noma angilithathi uhlangothi lomunye, kodwa into engizoyikhuluma kube ukuthi iyabasiza bobabili futhi ayikhethe hlangothi lomuntu. Mese ngizama ukuthola isisombululo sokuthi nanoma kuthiwa kuyaphinda futhi kuyenzeka ngelinye ilanga, kungabibikho isidingo sokuthi mhlampe, kuze kungene udlame noma begcine bengasazwani. Kodwa uma wukuthi khona obenenkinga phakathi kwabo bowu-two noma khona ukuzwana okwenzekile, bezama ukuthi bekhulume ngakho, bexoxisane ngakho, bese kuyadlula.

Ngingaqinisekisa ukuthi leyo mdanso engiyifakile iyasikhumbuza thina singamaZulu noma uyasibuyelisa kwesintu sethu. Futhi ngingenza isiqiniseko ukuthi nabantu abawubukayo lowo mdanso, uma usuwenziwa, bayawujabulela futhi bayawuthokozela, bewujabulele futhi befise ukuthi nabo sengathi ngingawenza. Ngingenza futhi ukuthi ungabi nzima kakhulu, bonke abantu bekhone ukuthi bewenze, bewujabulele ngoba uzobe usungulwe kwimidanso yesiZulu.

Amasiko okulungiselelwe ukudla iwona esikhombisayo ukuthi ikuphi ukudla esikudlayo noma ikuphi ukudla okwakudliwa emandulo. Okuyikhona okuchaza amasiko ethu, nanokuthi thina imvelaphi yethu ikiphi. Ngicabanga ukuthi kunomthelela kakhulu ngoba ikhona okusichazelayo ukuthi, kusukela emandulo, ikuphi ukudla amaZulu ayekudla, futhi kuqhubekisa kanjani amasiko ethu.